Loko no kuma nkateko wo fambela misava a ni ta lava ku fambela Dubai, ku ni ta xava swilo ni ta vuya ni ta xavisa kwala a kaya.

Va fanele va endla leswaku ku va na vusirhaleri endzeni ka ti-train-i ku vanhu va nga ha khomiwi nkunzi endzeni ka ti-train-i. Nakona, na swiporo swi va leswo hlayiseka ku vanhu va nga ha swi koti ku yiva ti-cable. Ku va na vanhu vo sirhelela swiporo va tlhela va sirhelela na le ndzeni ka ti-train-i.

Mfumo wu lunghise mapatu lamakulu wu tlhela wu endla ku, emapatwini lamakulu or lama tirhaka ngopfu ku va na maphorisa.

Vadyuhari va kuma ku tikeriwa loko va fanele va fika etitliliniki na le swibedhlele, hi mhaka ya ku pfumala mapatu. Timovha a ti swi koti ku famba kahle hikwalaho ka mapatu yo ka ya nga ri ki kahle. Leswi swi endla ku loko va ri hava mali yo yo lava movha ku va yisa etliliniki kumbe a swibedhlele, va nga swi koti ku kuma ku pfuneka.

Vachayeri va mathekisi va lava ku vanhu va nga tirhisi ti-Uber, va tirhisa mathekisi. Loko to suka tirhi kwala kusuhi, vanhu va ta swi vona ku thekisi yi le ku hlweleni ka ku tala kambe Uber yi kona leyi yi fambaka nkarhi wun'wana na wun'wana loko u ri na mali.

Ku muchayeri wa thekisi a tekiwa a ri wunene, u fanele a va a swi kota ku vulavula na vanhu a tlhela a va na ku swi kota ku pfuna vanhu. A nga pfuna vanhu ku va rhwarisa mindzhwalo ya vona ku va ta tshama kahle, loko va chika vadyuhari a va pfuna ku tshika a tlhela a langutisa ku mindzhwalo ya vona yi helerile. Ku muchayeri a vitaniwa wo wo biha i ku, a nga swi koti ku vulavula na vanhu. Na loko a chayela, loko vanhu va kombela ku hunguta radio kumbe u nga fambi hi ku tsutsuma, a nga yingiseli. U endla leswi laviwaka hi yena hayi leswi laviwaka hi vakhandziyi.

Mijeko yo tshuka, yi vonisa leswaku ndzhwalo wa tiraka wu hundza tiraka hi rona n'winyi. Swi tlhela swi komba leswaku movha leyi landzelaka tiraka, yi fanela yi famba hi vuhlayiseki na ku langutisa leswaku tiraka leri loko ri ta ji jika, ri ta teka tindlela timbirhi kumbe ku nga va na swilo leswi pfalaka ndlela.

Ku rhwala nhundzu hi swiporo, swi hlayisekile nakona a swi durhi. Swi ta pfuna ka van'wamabindzu ku nhundzu ta vona ti ta va ti sirhelelekile nakona va ti rhwarisa hi ntsengo wa kahle.

Vachayeri a va chayeli kahle na ku chava ku famba ka ndhawu laha ku nga tala vanhu kumbe ku tala timovha.

movha leti va fambaka hi tona a ti fanelanga ku va ti yimele henhla, kumbe ti fanela ku ti va na xitupu xo khandziya hi xona. Ti tlhela ti va na space xo tshama kumbe ku tshamisa ti-wheelchair.

Ku a nga kona a lavaka ku amukela ku yena, a nga dyoha kumbe a nga dyohela un'wana. Un'wana na un'wana u lava ku un'wana u n'wi dyoherile.

Mfumo wu nga endla ku wu langutisa ku vanhu va thoriwa hi ndlela ya kahle, na ku ku va na vanhu lava chekaka mathikithi siku rin'wana na rin'wana endzeni ka mabazi.

Mukhuva wo tatisa mali ya Uber wu dlaya bindzu ra Uber, hikuva ku ze munhu a yi vitana movha, u suka a swi tiva ku u na mali leyi lavekaka. So loko munhu a tatisa, swi endla leswaku u nga ha swi koti ku yi tirhisa hikuva mali leyi lavekaka se yi tele ka wena kumbe a yi twisiseki.

Ni tshama ni famba hi xitimela, ku huma ka doroba ra le Johannesburg ku ya ka doroba ra le Pretoria. Leswi ni nga swi vona i ku vanhu vo tala va tirhisa xitimela ku endla mikhuva yo biha, ku fana na ku tekela vanhu swilo swa vona ngopfungopfu tifoyini. Loko hi karhi hi khandziya xitimela, hi va hi tele, ku nga ri na vulawuleki. Vanhu va tirhisa nkarhi wolowo ku teka, kumbe ku search-a vanhu va va tekela tifoni na timali.

Chayela hi xipidi lexi u xi vonaka a patwini. U tlhela u nga tirhisi foyini loko u ri ku chayeleni. U mbala na seatbelt U tlhela u indicate-ta hi nkarhi.

Va fanele ku languta xiyimo xa ikhonomi, va xava mafurha loko ikhonomi yi yime kahle. Ku va ta kota ku yi xavisa hi ntsengo wa kahle wo ka wu nga durheli va xavi.

Swo boha ku mabazi man'wani ma famba na mixo tanihi ku ma famba nkarhi kumbe mpfhuka wo leha, ku ta fika laha ma yaka kona. Ku u ta fika laha u yaka kona hi nkarhi u fanela ku pfuka na mixo.

Swihunguto swa vadyuhari swi ta va pfuna ku va tshama va tiyimela hi ku mali ya vona leyi va yi kumaka a yi talanga se ku kuma swihunguto swi ta endla ku mali ya vona yi kota ku tirha ka swilo swo tala kumbe ku fikelela swilo swo tala.

A ni ri seketeli hungu leri hi ku ni tshama ni karhi ndzi tirhisa Uber kumbe Bolt a ni se tshama ni kuma khombo kumbe a ni nga hlayiseki na vanhu vo tala lava ni hanyaka na vona va tirhisa Uber kumbe Bolt siku na siku a ni se tshama ni kuma khombo hi ku na hambi ho siya foyini kumbe swin'wana va swi kota ku hlayisa swilo swa hina va tlhela va hi vuyisela swona endzhaku vachayeri va ti-Uber na Bolt.

Tanihi van'wamathekisi hi fanele hi pfuna vakhandziyi va hina ngopfungopfu vakulukumba hi fanele hi langutisa ku ha va pfuna ku nghena endzeni ka mathekisi na ku chika na ku u sungula u yima munhu a tshama hansi u kota ku chayela ku u nga vi na nghozi ethekisini ra wena u tlhela u va na kota ku vulavula kahle na vanhu.

Mabazi ma xiyimo xa le henhla ma hambana na mabazi lama tolovelekeke lama famba mpfhuka wo leha hi ku wona na switshamo swa kona swi tshameka kahle u tshama u relax-a loko u ri ndzeni ka bazi ku na xiyindlwana xa ku tipfuna na ku tshama ka kona a mi tshami mi tele u tshama kahle na milenge yi tshama kahle ka mabazi lama tolovelekeke ti-seat ta kona a ti tshameki kahle nakona a ti endleriwangi ku famba mpfhuka wo leha ku tlhela futhi ku nga vi na xiyindlwana endzeni ka bazi loko u khomiwe hi ndzeni kumbe u khomiwe hi tsakamisa u fane u yimisa bazi.

Mina ni vona swi nga hlayisekanga ku timovha leti to hirisa ti va na switikara leswi vanhu va swi kotaka ku hlawula ku yi lo hirisiwa hi ku loko va vona ku movha leyi yi herisiwile va xi endla ku va hleketa ku munhu a nga ku tirhiseni ka movha leyi u na mali kumbe i munhu a nga lo vhakela tiko hi laha va nga ta ya va ya n'wi onhela va n'wi yivela kumbe na swin'wana.

Eya ku tirhisa switimela swi hlayisekile ku famba ku fana na ku tirhisa mabazi hi ku switimela swa masiku lawa swi na ma-security and then lava sirhelelaka vanhu ku vanhu va tshama va sirhelelekile nakona a swi talanga switimela xi xi kuma nghozi.

Kumbe vachayeri va mabazi va leteriwa kahle na ku wisa va nga se chayela i ku va fambisa vanhu vo tala n'winyi wa bazi kumbe muthori u fanele a va a karhi a swi tiva ku munhu muchayeri loyi wa swi kota ku chayela nakona u wisile before a sungula ku tirha hi mhaka minkarhi yo tala mabazi ma kumeka ma famba mpfhuka wo leha kumbe ma famba navusiku or nampundzu ngopfu.

Mina a ni ta langa ku tirhisa airplane ni haha xibakabakeni hi ku a swi teki nkarhi wo leha loko u famba hi yona ku fana na bazi bazi ri nga teka masiku kumbe tiawara to tala.

Tibazi leti ndzi ti tivaka ta la Afrika-Dzonga i City To City, Padziri, Mabirimisa, Vulahudzi, Do Lights na tin'wani leti nga tala.

Swikepe swi tirhisiwa ku fambisa ti-oil kumbe ti-mineral to hambanana tinhundzu na swimbalo na swakudya ku ya ka matiko man'wana.

Mina ni vona swi fanerile swa ku swikolo swi thola vanhu lavakulukumba lava nga ta endla ntirho lowu wo hundzisa vana a mapatwini va xikolo hi ku munhu nkulukumba wa swi kota ku vona movha ya ha ri kule mara vana hi ku va komile a va swi koti ku vona movha wa ha ri kule, na nkarhi wun'wani vachayeri van'wani va na ku tekela hansi ku va pfalela ndlela hi vana ku sungula ni va hundza, mara loko va pfaleriwa ndlela hi vanhu lava nkulukumba va ta swi kota ku hlonipha.

i tirhisiwa a India na le Nigeria, ti hambana na ti-Bolt hi ku u ti kuma ti yo yima a mapatwini kumbe ti karhi ti famba u swi ti yimisa ti-rickshaw but Bolt u fanele u tirhisa foni u nghena ka app u kota ku yi vitana yi ku landzelela laha u nga kona.

Mimovha leyitsongo yi tele ku hlangana na tinghozi emagondzweni hi ku yi na rivilo lerikulu kumbe yi pfumeleriwe rivilo lerikulu ku hundza timovha letikulukumba laha magondzweni.

A ku ri kahle ku famba riendzo hi bazi na vanghani hi ku a ndleleni a hi famba hi karhi hi bula no cina, a ku nga ri ku borheni hambi mpfhuka a wu lehini a ku tsakisa ngopfu.

Ni vona swi ri swa nkoka leswaku vanhu lavakulukumba va hunguteriwa ntsengo wa mabazi ka maendzo ya vona la yo leha hi ku vanhu lava a swi talangi ku va teka maendzo ngopfungopfu yo leha a handle ka loko swi swi ri swa nkoka ku va va va famba, leswi a swi ta pfuna ku va swi kota na vona ku vhakela makaya na maxaka hi ku ntsengo wa vona wa bazi wu ta va hungutile ka ntsanana.

Vubihi lebyi byi nga ta va kona loko exitimeleni ku ri na vakhandziyi vo tlula mpimo i ku vanhu van'wani va nge kumi ndhawu yo tshama van'wani va ta tirhisa chance lexi ku yiva kumbe ku endla swo biha a train-ini hi ku ku tala ka vanhu swi ta endla ku va nga vonaki loko va ri ku phungeleni kwala a xitimeleni, leswi a swi kahle ku ku va na vanhu va tlulaka mpimo vanhu va fanela va va ka nambara leyi lawulekaka a xitimeleni.

Mfumo wu nga hoxa xandla hi ku nyika kumbe ku xavela swibedhlele ti-wheelchair lembe na lembe, swi ti mfumo u fanela u chela u va na xikolo kumbe workshop laha ku lunghisiwaka kona ti-wheelchair ta swibedhlele leswi swi hi byela ku ta ku varhangeri va swibedhlele a va le ku endleni ka ntirho wa vona hi ku tiyiselela kumbe ku hetiselela.

Ku va lomu ku tshamaka tibazi ku xavisiwa a hi mhaka ya kahle hi ku loko ku xavisiwa leswi swi vula ku tibazi se ti fanele ti ya tshama kule na laha a ti tshama kona kumbe na muganga walowo a ti ri ka wona, leswi ta endla ku ti nga vi na ku hlayiseka laha ti yaka kona loko ku xavisile ndhawu ya tona, swi ta endla na ku ti nga fiki a migangeni hi nkarhi hi ku loko ku xavisiwe laha ti tshamaka kona swi nga endla ku ti ya tshama kule na miganga leyi ti yi tirhelaku.